Mina indlela engiyibona engiyithandako yokuthumela umuntu imali ngeye-app ye-phone ngoba ngiyisebenzisa noma ngihlezi phasi noma ngisemsebenzini ngiyakghona ukumthumela umuntu imali ngisebenzisa i-app le. Ngaphandle kokuthi ngiyokukhwela iinkhwelo batjho ngitjhinga ngeentolo ukuyofakela umuntu imali leyo yindlela elula leyo. Ikwazi ukungikhombisa la efowunini ukuthi imali ikhambile ngimfowunele ukuthi uyitholile na. Naso into engiyithandako leyo ngayo i-app le yebhanga ku-phone efowunini indlela elula leyo enemsinyazana yokuthi uthumelele umuntu efowunini begodu umfowunele ukuthi uyitholile na.

Nawufuna ukuyifaka inomboro enye yebhanga kuthi imali ikutlogele utjhinga khona ngaphakathi ebhanga ubaqhazele nezizathu ukuthi why ufuna ukutlolisa iinomboro ezimbili ukuthi imali itloge bazokubuza iinzathu nawe ubanikeze iinzathu zakho ukuthi ufuna imali ikutlogele.

Mangiqeda ukuvula indawo yami etjha yokuqatjhisa abantu ukuze babhadele boke ngesikhathi ngingabanikeza iimfaneko zami imininingwana yami yebhanga bayifake ebhanga imali bayifake boke noma umuntu akude le emsebenzini noma nami bayifake ngikwazi ukuyithola yoke iphelele.

Yesondlo sabentwana inomphumela omuhle khulu ukuthi omunye nomunye akwazi ukondla umntwanakhe ene angekhe basabatjhiya abantwana ngobunengi ngobuzokwazi ukuthi bazomfaka isondlo sabentwana.

i-account yebhanga bakubhadelisa imali yekarada. Ikarada lakho le-account ikarada lakho lebhanga uyalibhadalela ngilo olibhadalelako ukuthi sewune-account yebhanga.

into emele ayiqale khulukhulu kukuthi afake neminyango yeensimbi ukuze abahlali bakhe abaqatjhi bakhe basuka baphephile ngaso soke isikhathi.

Mina uBheki ngingambonisa ukuthi abaqatjhi bakhe bazibhadelele ngamunye ngamunye ngoba angekhe azi ukuthi bazokusebenzisa igezi njani. Abanye bayisebenzisa khulu igezi kurerhe khulu ukuthi umqatjhi nomunye nomunye azibhadelele yena

Ama-app webhanga enza kuhle khulu isilinganiso senani lemali. Lokho kwenza ukuthi nawulahle ikarada lakho umuntu olitholako noma nabakubambe ikunzi angathathi imalakho yoke ekaradeni

Ama-beneficiary womdlalifa kulokha umdlalifa makathole iimfanelo zakhe njengemali, njengeenkoloyi, njengelihlo kuya ngokuthi bambhalise njani umdlalifa loyo.

Kuze kuphume iimali mele kutlikitlwe amaphepha nihlangane noke. Boke abantu abahlala lapho bahlangane. Lokho kurerhe khulu ngoba kungaze ithathwe muntu eze nomunye nomunye azithathele imali kungakatlikitlwa. Kurerhe khulu ukuthi kutlikitlwe kwaziwe ukuthi ithathwe bobani inikeze abantu ebafaneleko.

komsebenzi usidisi ubhadela yi-intjhorensi yomsebenzi. Lokho yenziwe makhamphani ukuze kubenemali ayitholako noma ahlezi. Kungathiwa imali akayitholi ngoba bekahlezi mele ayithole imali leyo noma ahlezi.